Ogcina umkhiqizo omusha komkhiqizo osemathinini, kunezinyathelo ezibalulekile. Okokuqala, umkhiqizo kufanele ugeze kahle, futhi ulungiswe. Khona-ke ingabiliswa, noma iphekwe kancane ukuze imise i-enzyme. Okwesithathu, umkhiqizo ufakwa ethinini elihlanzekile. Ekugcineni, ithini livalwa ngokuqinile, futhi libekwa ekushiseni ukuze kubulawe amagciwane, futhi kulondolozwe umkhiqizo isikhathi eside.

Umoba utshalwa ngokuthi kuqale kulungiswe inhlabathi kahle, ihlanzwe imvithi namatshe. Emva kwalokho kutshalwa izingcezu zomoba ezibizwa ngokuthi izithombo emigqeni elinganiselene. Kubalulekile ukuthi izithombo zibe nemiqube eminingi ukuze zikhule kahle. Njengoba umoba ukhula, kuyadingeka ukuthi uniselwe njalo, ikakhulukazi ezikhathini zendlala. Kuyanconywa futhi ukuthi kufakwe umquba ukuze unothe, futhi ukhule ngamandla. Ngemuva kwezinyanga ezithile lapho usufinyelele ukuvuthwa umoba, uyavunwa.

Uhlobo lomhlabathi lunomthelela omkhulu ekunambithekeni kwewayini. Umhlabathi onezinga eliphezulu lamaminerali, njengenhlabathi yetshe, ungakha iwayini elinokunambitheka okuyinkimbinkimbi, nobunono. Ngalo, ngakolunye uhlangothi, inhlabathi enesehlabathi ingakha iwayini elilula futhi elinamanzi. Uhlobo lomhlabathi luphinde luthinte ukugcinwa kwamanzi, kanye nokudla kwezivini, okongagcina kushintshe indlela amagilebhisi avuthwa ngayo, kanye namakha awo. Ngakho-ke abalimi bamawayini bakhetha ngokucophelela indawo zokutshala izivini zabo. Kuya ngohlobo lamawayini abafuna ukulikhiqiza.

Uma ngingumlimi wasedolobheni, ofuna ukwandisa uhlelo lwami le-hydroponic, ngizoqala ngokuhlola isikhala esinami, ngidinga indawo eyanele yokubeka amapayipi amaningi, noma amabhakede okutshala, kanye nendawo yesigcina samanzi nompompi. Ngizocabangela ukukhanya kwelanga, uma kungekho okwanele, ngizodinga ukufaka izibani zokukhulisa. Esinye isici esibalulekile, ukunakekela izinga lokushisa nemimoya ukuze izitshalo zingaguli. Ngizophinde ngicabangele uhlobo lwezitshalo engifuna ukuzitshala, ngoba ezinye zidinga izinhlelo ezinkulu kunezinye. Okokugcina, ngizoqinisekisa ukuthi uhlelo olusha lokulinakekela kunokuthi nginawo wonke amathuluzi adingekayo, njengemithi yokunisa imbewu, kanye nezilinganiso ze-PH.

Abalimi bazijwayele nezimo zezulu ezishintshayo eziningi abangazisebenzisa. Okokuqala, bangaqala ukutshala izitshalo ezikwazi ukumelana nesomiso, noma amanzi, njengoba lezi zimo ziya ngokuvela njalo. Bangasebenzisi futhi izindlela zokunisela ezingcono, njengokunisela ngamaconsi ukuze bangachithi amanzi ngesikhathi sesomiso. Kubalulekile futhi ukuthi bafunde ngezindlela zokulima ezinganciphisa umthelela wezimo zezulu ezingezinhle, njengokulima ngendlela yokuthi inhlabathi igcine amanzi isikhathi eside. Ukufunda nokwabelana ngolwazi phakathi kwabalimi nakho kungasiza kakhulu, njengokuthi bengafunda amaveni alinyazwe yizimo ezinzima. Ngaphezu kwalokho, ukuba nemishwalense yezitshalo kungabasiza ukuthi balulame uma kwenzeka imvelo ilimaza isivuno sabo.

UMnumzane Dlamini uzizwa ekhathazekile ngokuthi lesi isivuno sakhe sokugcina, futhi ukucabanga nokuthi ipulazi lingase lidliwe abakwa-agriculture.

Ezinye zezinambuzane ezivamile eziyingozi kwezolimo, zihlanganisa izintwana ezidla amagatsha amasha namahlamvu, izibungu zokhova ezisika iziqu zezitshalo ezincane, izimbali zembovane ezidla amahlamvu nezithelo ngamaqoqo amakhulu, imfucuza yamagundane eguguda ngaphakathi kwamahlamvu, izikelemu ezilimaza izimpandle, kanye nezintethe ezingaqeda isivuno. Kubalulekile ukuhlola izitshalo njalo ukuze ubone lezi zinambuzane kunesikhathi.

Njengomsebenzi wasepulazini osanda kutshelwa ukuthi agqoke i-PPE, lapho ngisebenza ngemithi yokubulala izinambuzane. Ngingabuza umphathi wami noma umqeqeshi ngohlobo olufanele le-PPE okufanele ngilugqoke, ukuthi ngiyigqoka kanjani ngendlela efanele, ukuthi ngiyinakekele kanjani, ukuthi ihlala isikhathi esingakanani isebenza, nokuthi ngingayilahla kanjani ngokuphepha uma isingasebenzi. Kubalulekile ukuqonda kahle ukusetshenziswa kwe-PPE, ukuze ngizivikele ngempumelelo emiphumeleleni eyingozi yemithi yokubulala izinambuzane.

Njengomsebenzi wasepulazini osebenza ngemithi yokubulala izinambuzane, ngingaqinisekisa ukuphepha kwami, nempilo yami ngokugqoka njalo i-PPE efanele, njengamagilavu, izibuko zokuzivavikela, isifonyo, kanye nengubo yokuzivikela. Ngizoqinisekisa ukuthi ngiyayifaka kahle i-PPE ngaphambi kokusebenzisa imithi, ngiyigcine ihlanzekile futhi ngiyilahle ngokuphepha uma ingasasebenzi. Ngaphezu kwalokho, ngizofunda imiyalelo yokusebenzisa imithi ngokucophelela, ngigweme ukudla, ukuphuza, noma ukubhema ngenkathi ngiyisebenzisa, futhi ngigeze izandla kahle ngemuva kokuyisebenzisa. Ngizophinde ngiqaphele izimpawu zokuchayeka emithini, futhi ngifune usizo lokwezokwelapha uma kudingeka.

Ukupakisha okusekelwe ephepheni kuyandizayinelwa okuqinikisikisa ukusimama okufanele ngokukhetha izinhlobo zephepha eziqinile njenge-cardboard, noma i-craft paper. Ukwakha amaphakheji ngemiklamo eqinile enezendlalelo eziningi, noma ama-corrugations kunganikeza amandla engenziwa. Ukwengeza izinto zokuvikela njengama-liners angangeni manzi, noma ama-coating angasiza ukuvikela iphakheji ekulimaleni. Ukuhlola amandla okupakisha ngesikhathi sokuklama kubalulekile, ukuze kuqinisekiswe ukuthi kuzokwazi ukumelana nokuthuthwa nokusetshenziswa ngaphandle kokulimala. Ukudizayina ukupakisha okusebenzayo nokuqinile kwephepha kubalulekile ekunciphiseni imfucuza, nokuvikela imikhiqizo.